Tsela e nepahetseng ya hore re hlokomele batho ba se ba tsofetseng, ke hore re ba ise mane dibakeng tseo ho hlokomelwang batho ba baholo. Hobane mono ho na le batho ba rupelletsweng ka tsela eo ba tsebang hore o tlamehile ba tshware batho bana ba baholo ka teng. Mme ba na le boiphihlello. Re na le di-doctor mono. Re na le di-nurse tse leng horeng keng di ka kgona ho ba thusa ka tsohle, ba di hlokang. Mme tsa kgona le ho utlwisisa maemo a bophelo ao ba leng ho ona.

Mmuso ha o etse ka hohle hohle hore batsofe ba fumane tsohle tse ba di hlokang dipetleleng mona. Hobane manese a re nang le ona dipetlele ha se manese a nang le kgathallo haholo ha e tla bathong ba baholo. Hobane batho ba baholo ke batho ba le ba hlokang ho dula ba lebelletswe ka nako tsohle. Jwale dipetlele ha ke nahane manese a rona. Hobane ke dipetlele tsa bo rona selehae mona ra di bona, ra ya ho tsona, ra tseba hore batho bana na ba tshwara batho jwang. Empa le ha ke sa batle ho hana ke re, ho na le bao ba eleng hore keng ba ka kgona ho tshwara batsofe hantle. Empa mara bongata ba bona ha ba na boiphihlello, empa hape ha ba na le lerato la ho ntso tshwara batsofe dipetlele tsa rona.

Ntho ya pele e ke nahanang hore e ka thusetsa hore batsofe ba kgone ho finyella dipetlele le di-clinic. Ke taba ya hore mmuso o etse bonnete ba hore ho ba le ambulance le ekaba e nngwe kapa tse pedi tseo di ka di sa sebetseng for batho ba bangata. Empa e be tsona tse leng horeng keng di tla sebelletsa batsofe fela, hore ka nako tsohle ha o na le motho e moholo a hlokang ho tla potlakikisa sepetlele kapa a tla clinic-ing e dule e le teng ka nako tsohle. Hobane tsena tse re di sebedisang re le kaofela re le setjhaba ha o di hloka, o tla be o jwetswa hore e ile e kae, kae, e leo la tsa mang mang. Jwanong batho ba baholo ha ke nahane ba na le bokgoni bono, ba ka emela nako tseno tse telele tseo re di emelang, rona re le batjha le batho bohle ba setjhaba.

Ke tla nahana hore bontate ba dikoloi le tla tlameha hore ha le sebetsa ka batsofe, le batle koloi tsena tse ka reng di tlase. Hobaneng tsena tse hodimo tsa lona, ha ba sa na matla a hore ba ka kgona ho di palama kapo ha le na le tseo tse hodimo tsena, o mpo o batle motho a tla kgonang ho thusa hore le mpe le mo tshware le mo kuke le mo palamise hantle. Ntle le ho mo utlwisa bohloko hobane batho ba na mmele ya bona ha e sa kgona ho e sa kgona ho ka palama ditulong tse hodimo.

Ke tlo beha letsatsi leo le a tlameha a ye sepetlele ka lona. Ke le ngole fatshe pampiringnyana e kabang kgolonyana. Ke e plake hohle mo a fetang teng ka matsatsi ohle. Mme haholoholo lemating la hae la kamore ha le bula, a hle a kopane le letsatsi leno le etsang hore a tlamehile a ye sepetlele ka lona, a se kebe a lebala ka pele hore o tlamehile a ye sepetlele.

Batsofe ba lokile ha ba ntse ba bona dingaka tsena tsa mmuso, hobane tse ding tsa dingaka tsena tsa mmuso e ntse e le tsona tsane tse re di fumanang, ha re ya dingakeng tsa private. Jwanong ke nahana e ntse e se na phapang e kgolo hakaalo. Hobane mona dipetleleng tsa mmuso ba kgona ho kena mono mahala, ha ba o hlokahale hore ba patale tjhelete.

Ntho ya pele eo o ka e etsang ke hore batsofe, re ba tlwaetse ho ikwetlisa. Hobane ho ikwetlisa ke e nngwe ya dintho tse etsang hore mmele wa rona o dule o na le matla ho ka lwantsha mahloko a fapa fapaneng. Jwanong re etse le bonnete ba hore ba ja ditholwana tse nepahetseng, ba ja dikgurunte tse nepahetseng hore mmele ya bona e dule e matlafetse.

Ntho ya pele e ka etsetsa nkgono wa ka ke hore ke mo rute hore a ikwetlise ka nako tsohle. Le ha ke tseba hore ha sa na matla ale a hore a ka ikwetlisa haholo. Empa mare ho ikwetlisa ha ho bolele ho matha kapo ho kukana le ntho tse boima . Empa le ho tsamaya feela, o tsamaye feela, o tsamaye feela e ntse le e nngwe ya ho ikwetlisa hore mmele o dule o na le matla ka nako tsohle. Mme ha e le ho tse ding tsa ntho tsa rona . Ha hona nthwe nka ba nka e tjhentjha ho tsa meetlo ya rona, ha hona nthwe nka ba ka e tjhentjha hobane ke ntho tse sale re phela ka tsona ho tloha mehleng ya kgale, kgale kwa. Ke nthong tse ntse di lokile. Ke ntho tse tlamehileng neng re di fetisetse ho meloko e tlang.

Nna ke bona e le nthwe ntle ya hore o hlokomele batswadi ba hao. Hobane tlhahong ya hao, bala ka nna ba o hlokomela mme ba o hodisa. Jwale ha e se ba le baholo, ba se ba se na bokgoni ba hore ba itlhokomele, wena jwalo ka ngwana wa bona ba hao ba kileng ba mo hodisa mpe ba ba motswala, ba ba ba mo hodisa. Ke bona e le ntho e lokileng e nepahetseng hore o thusetse le wena hore o bone ba dula ba le hantle ka nako tsohle.

Ke bona e le ntho e ntle haholo hore ba kgutlele mahae. Hobane mahae ke mane moo ba nang le baratuwa ba bona, ba e leng hore keng ba ba rata and-e ba tlo kgona le ho ba hlokomela ka nako tsohle. Ho molemo hore ba kgutlele hae ha ba se ba hodile. Hobane ha ba se ba le hodile ha ba sa kgona ho etsa tsane tse ba ne ba kgona ho di etsa. Ha dilemo ne ntse di le ka hlakoreng la bona. Mme ba tlo kgona ho phela hantle hobane ka le leng la matsatsi ba kile nne ba dula hona hona mahaeng. Ba ntse ba tseba tsohle tse tlamehile ba di etse mahaeng mono, ba tseba tsohle tse ba tlamehile ba di fumane mahaeng moo.

Ntho ya pele eo re ka e etsang re le setjhaba ke hore re hlokomele hore batho ba baholo ha ba phele ba le bang ka matlong. Ya bobedi, ke hore re etse bonnete ba hore diterata tsa rona di dula di bolokehile, ho be le batho ba tla e dulang ba patrol-a ha e qala e ba thapama tsatsi le leng le le leng metseng ya ya rona.

Dumelang setjhaba sa heso mona ke le memetse kopano eo re tla tlo sekasekang bothata bona, boo re nang le bona ba metsi. Mme nthwena e ama batsofe haholo. Hobane batsofe ha ba sa na matla a hore ba ka tloha dijareteng tsa bona, ba ye hole kwa, ba lo ipatlela metsi. Mme ntho ena ya metsi ke sewa se seholo. Re tla tlameile, re kopanyeng maboko hohle re boneng re ka e rarollla jwang. Re buwe le mmuso, e leng ona, mmasepala wa rona, re bone hore ba ka re thusetsa jwang hore metsi re ska nna ra hloka ka tsela e tse tjenana. Hobane metsi ke ntho ya bohlokwa maphelong a bona.

Ntho ya pele e ke tla e etsa ke ho mo nka ke mo ise ngakeng tsena tsa sekgowa. A ke a lo hlolwa ho bonwe hore bothata ke eng. Mme e haebaneng ha ba fumane bothata ke eng. Ko moo ke tlameha ho nkang ke mo ise ngakeng ya setso. Mme a lahlele masapo fatshe. Ke re bone hore bothata ke eng ka nkgono. Nkgono o jowa ke eng hobane etswe ngaka tsena tsa setso e ntse e le tse ding tsa setso sa rona ha ra tlameha ho di lahla. Hobane se re na le tsena tsa sejwalejwale, e leng tsa sekgowa.

Seo o se etsang, ha ke nare ho wena sefosahetse, hobaneng e ntse le e nngwe ya dintho tsa setso sa rona. Empa ho tlamehile re shebe dintho ka mahlakore a mabedi o tlamehile o nne o ye sepetlele o lo hlolwa ke dingaka tsena tsa sejwalejwale, e leng tsa sekgowa. Hobaneng ho na le a mang a mafu a hlokang dingaka tsena tse leng horeng keng dingaka tsena tsa rona tsa setso ha di na boiphihlello ho tsona mahloko ao. Jwanong o ka nna wa nna sebedisa tsena tsa hao tsa setso. Empa ka nako tse ding o nne o ye feela sepetlele mane ho lo hlolwa hore o bonwe hore o ntso le hantle na. Ho tsena tse ding tse leng horeng ngaka tsena tsa rona tsa setso ha di na boiphihlello ho tsona.

E nngwe ya ntho tse ke kopanang le tsona ha ntse ke le mosebetsing wa ka mona wa ho hlokomela batsofe. Ke fumana hore batho ba dulang le bona ka matlong ha ba etse bonnete ba hore dikamore tsa bona di hlwekile. Mme tsohle tse ba di hlokang di haufi moo ba ka kgonang ho di finyella ka nako tsohle. Mme ha ba tsepamise maikutlo a bona ho batsofe bana. Hobane batsofe ha ba sa na matla, le bo hona bo ba ne ba na le ona mehleng ya kgale kgale kwana ha ba ntse ba le . Ee jwanong ha di ntshware hantle ntho tse. Ne nka thabela ho bua le bohle bana ba setseng le batsofe bana hore ba ba hlophisetse tsohle tse ba di hlokang hore ka nako tsohle ha ba hloka dipidisi tsa bona ba tsebe ba di fumana kae, mme le dibaka tseo ba dulang ka hare ho tsona di dule di hlwekile ka nako tsohle.